Ndo vha ndi tshi ḓo vhudza khonani yanga nga khaedu ine nda vha nayo zwi tshi ḓa kha zwiambaro uri a thi na zwiambaro zwa miṅwenda kana tshiambaro tsho rengwaho nga miṅwenda wa sialala, nda humbela u rengeliwa zwiambaro zwa sialala uri ndi ḓo mu lifhela ndi tshi wana tshelede kana nda amba nae nda humbela zwa uri ndi nga ḓa ndo ambara tshiṅwe na tshiṅwe tshine a tshi na muṅwenda khatsho kana nda zama u humbela kha vhaṅwe, u ṱoḓa kha vhaṅwe vhane a vha khou zwi shumisa nga ḽeneḽo ḓuvha. Nda ṱoḓa zwiambaro zwine zwa vha zwa miṅwenda kana zwo rungwaho nga ṅwenda wa siyalala. Ndo vha ndi tshi ḓo ambedzana nae ra vhona uri ri tou zwi itisa hani, ra ita puḽane ya uri ndi wane zwiambaro zwine zwa vha zwa miṅwenda.

Vhathu vha tshinnani vha ambara zwiambaro zwa sialala zwine zwa vha zwi hemmbe ine ya vha yo rungiwa nga muṅwenda wa sialala, hu nga ḓi tou vha na tshipiḓa tsho rengwaho nga muṅwenda wa sialala kha yeneyo hemmbe kana tshikhipha kana tshikhipha tshoṱhe kana hemmbe yoṱhe ya vha yo rungwa nga muṅwenda wa sialala.

Musi hu tshi pfhi muthu kha a ambare zwiambaro zwa sialala, u fanela u ambara zwiambaro zwine zwa vha ro zwo rungiwa nga miṅwenda, zwine zwa vha sheḓo kana musisi kana gwana kana miṅwenda na malungu na zwienda zwine zwo rungwa nga muṅwenda. Kha vhanna vha a nga vha nga ambara hemmbe yo rungwaho nga miṅwenda kana tshikhipha tsho rungwaho nga miṅwenda, zwi ya kha sialala, zwo ya nga u fhambana.

Vhuponi ha hashu muthu wa munna u ṱaluswa o ambara vhurukhu, tshikhipha, hemmbe, suthu, miṅwadzi, khephe na zwiṅwe zwinzhi.

Ndeme ya uri muthu a ambare milinga na malungu a sialala ndi ya uri muthu a kone u vhonala uri sialala ḽawe ndi ḽifhio na uri a kone u ṱaluswa nga vhathu na mbeu yawe uri ndi mbeu ifhio.

Muthu o maliwaho u ya nga ha Tshivenḓa u fanela u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho, u sumbedza u ṱhonifha muvhili wawe na u ṱhonifha mukalaha wawe. U fanela u ambara zwiambaro zwine zwa thivha muvhili, zwine a zwi bvisela nnḓa muvhili wawe ngauri muvhili wawe ndi wawe na munna wawe. U fanela u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho, nga nḓila i sedzeaho, nga nḓila i ne ya vha uri ndi yavhuḓi kha vhathu.

Ee, ndi vhona kuambarele kwa muthu wa mufumakadzi ku tshi ṱalusa nḓila ine a ḓifara ngayo ngauri muthu ane a ambara zwiambaro zwine zwa vha zwo thivha muvhili woṱhe, o ambara nga nḓila i ṱhonifheaho, nga nḓila ine ya vha uri ndi yavhuḓi i ya sedzea. Zwi amba uri ndi muthu ane a vha na ṱhonifho, a ḓifara zwavhuḓi a ḓiṱhonifha, a dovha hafhu a ṱhonifha na muvhili wawe. Fhedzi muthu ane a ambara zwiambaro zwine zwa bvisela nnḓa muvhili ndi muthu ane a sa ḓiṱhonifhe, a sa ḓifari zwavhuḓi nahone a sa ṱhonifhi muvhili wawe. Kuambarele ku ya sumbedza nḓila ine muthu a ḓifara ngayo, u fanela u ambara nga nḓila i ṱhonifheaho, i sedzeyaho nahone i takadzaho u kona u sumbedza vhuḓifari havhuḓi.

Ee, mudala u amba shango, mutshena u amba u farana na u anḓana na u konana, lutombo u amba mulalo, mutswuku u amba vhutshilo.

Ee sheḓo hu na zwine ya amba kha vhasidzana ngauri zwi vha zwi tshi khou sumbedza sialala ḽau na u sumbedza uri u tshe musidzana vhukuma, u tshe kha vhusidzana hau.

Kuambarele kwa muthu ku na zwine kwa amba zwone ngauri u tshi ambara zwiambaro zwine zwa thivha muvhili wau na u ambara lu ṱhonifheaho, u ambara zwavhuḓi ndi uri u ya ḓifara zwavhuḓi nahone u na mikhwa. Arali u tshi ambara zwiambaro zwine zwa bvisela muvhili nnḓa u vha u si na mikhwa nahone u sa ḓifari zwavhuḓi. Kuambarele kwa muthu ku ya amba.

Ndi vhona u ambara zwiambaro zwo raloho zwi si zwavhuḓi ngauri a u ngo tea u ambara zwiambaro zwine zwa bvisa zwipiḓa zwa muvhili nnḓa, u fanela u ambara zwiambaro zwine zwa thivha muvhili u sumbedza u ḓiṱhonifha, u sumbedza u ṱhonifha muvhili wau na u sumbedza vhuḓifari havhuḓi na mikhwa.

Vhuḓifari vhune vhathu vha vhu sumbedza kha muthu ane a vha o ambara zwiambaro zwi no sia muvhili nnḓa ndi uri a vha mu ṱhonifhi ngauri na ene muṋe ha ḓiṱhonifhi ngauri u fanela u ṱhonifha muvhili wawe, a dovha hafhu a ḓiṱhonifha na ene muṋe. Zwino arali u sa ḓiṱhonifhi na vhathu a vha nga koni u u ṱhonifha, u fanela u ḓiṱhonifha na u ṱhonifha muvhili wawe a ambara zwiambaro zwi sa sii muvhili nnḓa.

Ndi nga mu vhudza zwa uri u fanela u ḓiṱanganedza na u sa edzisela vhaṅwe vhana ngauri nga nḓila ye mungana wawe a ambara ngayo ha ḓithonifhi na uri vhabebi vhawe a vha ṱhonifhi muvhili wa ṅwana wavho ngauri u tshe muṱuku kha u ambara zwiambaro zwine zwa sia muvhili nnḓa. Muvhili a u faneli u siiwa nnḓa, u fanela u thivha muvhili wau musi u tshi ambara zwiambaro na kha vhana vhaṱuku vha fanela u thivha mivhili yavho ngauri mivhili i fanela u ṱhonifhiwa na muthu u fanela u ḓiṱhonifha. Ndi nga mu vhudza zwa uri u tshi ambara zwiambaro u fanela u thivha muvhili wau, nda mu gudisa zwenezwo uri zwiambaro zwo no sia muvhili nnḓa a zwi ambariwi ngauri muthu u fanela u ṱhonifha muvhili wawe na u ḓiṱhonifha ene muṋe.

Zwiambaro zwa sialala zwine zwa ambariwa musi hu na mbingano kha mvelele ya hashu ndi miṅwenda, musisi, vhukunda, gwana, sheḓo na malungu. Zwi vha zwi tshi khou sumbedza sialala ḽashu na mvelelo yashu musi vhavenḓa vho ambara miṅwenda.

Musi ndo ambara zwiambaro zwa sialala kha zwimima zwo khetheaho ndi ḓi pfha ndo takala vhukuma ngauri ndi ḓi rwa khana nga zwa hashu, ndi ḓi rwa khana nga sialala na mvelele ya hashu ya vhavenḓa. Ndi pfha ndo naka nga maanḓa, ndi ḓi vhona ndi wavhuḓi musi ndo ambara zwa hashu zwa sialala ngauri zwo naka nahone ndi a zwi funa u ḓi wana ndo ambara zwiambaro zwa sialala u sumbedza u ḓi rwa khana nga zwa hashu.

Zwiambaro zwa sialala ndi vhona zwi tshi kha ḓi vha zwa ndeme kha vhuṱambo ha musalauno ngauri zwi sumbedza vhuvha hashu, zwa sumbedza mvelelo yashu na sialala, zwi sumbedza u ḓi rwa khana nga zwa hashu, zwi sumbedza uri ri a zwi funa nahone ri kha ḓi vhona vhundeme hazwo musi ro ambara zwithu zwa sialala, ri ḓi rwa khana nga zwa hashu.

Malabi a sialala kana phetheni dzine dza takalelwa vhukuma vhuponi hahashu ndi malabi a miṅwenda, ndi malabi ane a vha a na mivhala minzhi yo fhambananaho ine yavha ya vhuḓi, mivhala iyo i na zwine ya amba zwone ndi ngauri malabi a yo o naka na mivhala ya hone ndi ya vhuḓi nahone i na zwine ya amba zwone.

Mushumo une vhulungu ha ita kha zwiambaro zwa sialala ndi u nakisa izwo zwiambaro zwa sialala zwo ambariwaho, musi muthu o ambara vhulungu, vhulungu vhu ḽa vhu a nakisa izwo zwiambaro vhu nakisa misisi, vhu nakisa miṅwenda, vhu a vhu nakisa gwana na sheḓo.

Ee vhanna na vhafumakadzi vha ambara zwiambaro zwo fhambanaho zwa sialala kha zwimima zwa mvelele. Vhafumakadzi vha ambara misisi, gwana, sheḓo, vhulungu, vhukunda miṅwenda na zwiṅwe zwinzhi honeha vhanna vha ambara zwikipa kana dzi hembe dzine dzavha dzo itiwa nga minwenda kana hu na labi ḽa miṅwenda ḽo rengiwaho kha idzo dzi hemmbe kana zwikhipha.

Tshitori tshi ne zwiambaro zwanga zwa sialala zwa amba nga ha vhufa hahashu ndi uri zwiambaro izwo zwo imela mvelele yashu, sialala ḽashu, vhuvha hashu sa vhavenḓa na uri ndi a ḓirwa khana nga u vha muvenḓa mubikwa na ive, ive ḽa vhibva muvenḓa a sala. Ndi a ḓirwa khana nga uvha muvenḓa nahone ndi a zwi funa na zwiambaro zwa sialala izwo zwo naka nahone ndi a zwi funa nga maanḓa.

Zwiambaro zwa sialala zwi fhiriselwa kana u vhulungwa muṱani wa hashu ngau ra zwi fhirisela kha vhaṅwe arali zwi si tsha ri lingana. Ri a ṋea vhaṅwe, vhaṅwe vha zwiambara vha ambara miṅwenda kana malungu kana makunda zwine ra vha ro fhirisela khavho, ri a kona u zwi vhulunga ra zwi vhea arali hu si na ane a ḓo zwi ambara.

Tshifhinga tshe nda vha ndi tshi ambara zwiambaro zwa sialala nga u ḓi kukumusa ndi musi hu ḓuvha ḽa vhufa, ndi hone hune ra ḓi wana ri tshi khou ambara zwiambaro zwa sialala ri tshi ḓi kukumusa ri tshi dovha hafhu ra ḓi rwa khana nga zwa hashu nga sialala ḽa vhoriṋe na nga mvelelo ya vhoriṋe. Ndi hune ra vha ro zwiambara ri tshi khou tshina, ri tshi khou ḓiphina, ri tshi ḓi mvumvusa nga mitshino yo fhambanaho i ne ya nga zwikona, zwigombela na malende na miṅwe mitshino na miṅwe mitambo ine ra i tamba musi ro ambara zwiambaro zwa vhoriṋe zwa sialala, ra dovha hafhu ra vha ri tshi khou ḽa zwiḽiwa zwo fhambanaho zwa sialala zwine zwa nga miroho, madzhulu, zwidzimba, dzi nḓuhu na zwiṅwe zwinzhi zwa sialala.

Mushumo wa khotsi muṱani ndi uri khotsi u tsireledza muṱa wawe, u dovha hafhu a ṱhogomela na u shumela muṱa wawe na u vhona uri muṱani vhathu vho takala, hu na zwiḽiwa, hu khou ambariwa nahone ho dzuliwa zwavhuḓi. Zwiṅwe zwine khotsi a thusa zwone, ndi u thusa muṱani kha u alusa vhana uri vhana vha aluwe zwavhuḓi, na uri khotsi u dovha hafhu a ṱuṱuwedza vhana vhawe na u vha gudisa vhutshilo na u vhafha dzi ngeletshedzo dzo fhambananaho uri vha aluwe vha vhana vha re na ṱhonifho, vha vhana vhane vha na khuliso vha vhana vha re na mikhwa vha pfhaho.

Mushumo wa mme muṱani ndi u ṱhogomela muṱa woṱhe, ngauri mu mme u fanela u ṱhogomela muṱa wawe, u fanela u vhona uri zwithu zwoṱhe zwi khou tshimbila zwavhuḓi hanefho hayani, u fanela u ṱhogomela vhana na mukalaha wawe, u fanela u vha a tshi khou bika, a tshi khou kuvha, a tshi khou shuma a tshi khou ita mishumo ya henefho hayani. Tshiṅwe hafhu ndi u alusa vhana vhawe na u vhona uri vhana vhawe vha khou aluwa wa nga nḓila yavhuḓi a tshi vha gudisa mikhwa a tshi vha gudisa na ṱhonifho, na uri vha aluwe vha vhana vhavhuḓi vha pfhaho vhabebi vhavho.

Zwithu zwine ndo hula ndi tshi zwi tenda kha mvelele yanga zwine vhaṅwe vhathu vha si tendelani nazwo ndi zwauri mufumakadzi ha tei u shuma, u fanela u vha a ne a dzula hayani a tshi khou ṱhogomela muṱa wawe, a tshi khou ṱhogomela vhana vhawe, a tshi bika, a tshi shuma a tshi kuvha a tshi ita mishumo ya henefho hayani. Ndo aluwa ndi tshi ḓivha zwauri mufumakadzi ha tei u shuma mishumo u fanela u vha mufumakadzi wa hayani ane a dzula a hayani a tshi khou shuma mishumo ya hayani fhedzi a tshi ṱhogomela vhana vhawe na mukala wawe.

Maga ane a tevheliwa musi muthu a tshi khou phasa ndi uri u fanela u vha o fara zwithu zwine zwa kho ṱoḓea musi u tshi phasa, zwine zwi nga vha fola, khambana, mahafhe, mugayo, miora na zwiṅwe zwinzhi. Uya hanefho hune wa phasela hone wa shela zwine wa vha nazwo mafola, mahafhe, migayo, miora wa zwi shela kha khambana wa kona u phasa u tshi khou ambelela zwine wa khou ṱoḓa zwone.

Nḓivho ine vhaswa vha i wana ubva kha vhaaluwa nga ha maitele a sialala a u ṱhonifha mivhili yavho ndi ya uri musi vha tshi ambara zwiambaro vha fanela u ambara zwiambaro zwi no thivha muvhili woṱhe wa sa sie miṅwe miraḓo ya mivhili nnḓa, u fanela u ṱhonifha muvhili wau wa dovha hafhu wa ḓi ṱhonifha iwe muṋe wa ṱhonifha na vhaṅwe vhathu, musi u tshi ambara zwiambaro zwine zwa vha zwavhuḓi zwiambaro zwo thivhaho muvhili zwi sa bvisi miṅwe ya miraḓo ya mivhili nnḓa.

Zwine ra tea u ita sa lushaka u itela u vhulunga na u tsireledza luambo lwashu sa mvelele na vhuḓiṱalusi hashu ndi uri, ri fanela u gudisa vhana vhashu na u guda u amba nga dzinyambo dzashu na musi ri kha maṅwe mashango a kule, ri fanela hafhu u dovha ra ita uri ri ḓi wane ri tshi khou ambara zwiambaro zwashu zwa sialala huṅwe na huṅwe hune ravha ri hone u kona u ḓi ṱalusa kha vhathu uri rine ri vhathu vha vhavenḓa na uri rine ri vhathu vha ne vha ḓi rwa khana nga luambo lwashu, ri fanela u amba luambo lwashu hoṱhe hoṱhe hune ra vha ri hone lwa tshivenḓa u sumbedza u ḓi rwa khana ngaḽo na uri ri ndi zwone zwine zwa ri ṱalusa, luambo lwashu ri tshi amba ngalwo na u ambara zwiambaro zwa sialala zwine zwa sumbedza vhuvha hashu.

Luambo lune nda lu amba lu a vhumba vhuḓiṱalusi hanga, ngauri ndi mvelele yanga nahone ndi luambo lwashu lwa sialala lwa tshivenḓa, ndi fanela u lu amba ndi hoṱhe hoṱhe hune ndavha hone, ndi fanela u lu amba ṋamusi ndi mashango ḓavha, na u kona hafhu u ambara zwiambaro zwa sialala u sumbedza vhuvha hanga, ndi zwa ndeme u vhulunga luambo lwa hayani hanga shangoni ḽa ṋamusi uri luambo u lwo lu sa hangwiwe lu ḓivhee kha mashango oṱhe lu ḓivhee hoṱhe hoṱhe uri nṋe ndi muvenḓa mubikwa na ive ive ḽa vhibva muvenḓa a sala, ndi zwa ndeme uri ndi ambe nga luambo lwanga tshifhinga tshoṱhe hoṱhe hoṱhe hoṱhe na u ambara zwiambaro zwa sialala, u sumbedza vhuvha hanga na u ḓi rwa khana nga sialala na mvelele yanga.